Isifundo engasifunda ngokubanjwa komnyaka weBhigiri yePhasi. Kukobana iphasi selaba yinto yinye, neenarha ebeziqalelwa phasi ese-Afrika nazo sele zinamathuba wokobana zithole lokho okutholwa ziinarha ezithuthukileko. Esinye isifundo engasifundako kukobana abantu benarha le nabadlhadlherhela bathanda ukwenza imidlalo. Lokho kuvula iminyango wokobana kube namahlelo la afana nokubanjwa weBhigiri yePhasi okwenza bonyana iinarha ezinye eziza la. Lokho kwakhombisa bonyana i-talende nalo liyamenza umuntu bona athole amathuba

NawumSewula Afrika kuya ngokobana uhlalaphi nawuhlala emadorobheni kubalula kobana uthole abantu abazokusekela ngemali ufikelele emazingeni aphezulu. Uthole nabantu abasipothako abakghona ukuthola amatalende bakufake eenqhemeni zebholo ezikulu ezifana nabo-Kaizer Chiefs nabo-Parates kodwana nawusemakhaya akubilula ngombana ugcina ngokudlala zemidlalo la ekhaya utlhoge imali yesekelo, utlhoge imali yegere, utlhoge imali yebholo, utlhoge nje okunengi bese italende liyafelela kodwana nawusemadorobheni kubalula bona ungenele amaphaliswano amakhulu wephasi.

Kulungile kobana kube botitjhere ababandula abafundi ngombana esikhathini esinengi kuba botitjhere laba abatalende abane-passion, abanethando lento leyo abayenzako. Bakghona ubafundisa kuhle abatloli, abafundi begodu njengombana abotitjhere badlala indima yokubababelethi nje kubalula kobana bazi bonyana umfundi lo unjani uthandani ufanelwe yini kunalokha kungatholakala umbanduli wangaphandle ongazi

Iye, abotitjhere barerhe khulu khona ngombana ngibo abahlala nabentwanaba. Nje-ke baya bazi bathandani bafanelwe yini begodu abotitjhere ababandula abafundi labo vane banethando khulu lezemidlalo i-passion begodu abafundaba babona abazali nje-ke bakghona ukukhuluma nabo bakhulumisane babathathela neenqunto ezilungileko kunalokho kungasuka umbanduli wangaphandle ongamaziko

Ngesiqhema ngelokha isikhathi seBhirigi yePhasi inqophamlando kulokha isiqhema seSewula Afrika sizokubetha igondelo kungasimizuzu mingaki sithomile ukudlala neenqhema zenarha zangaphandle. Lokho kwaba inqophamlando khulu ukwenza bona nabantu beSewula Afrika babe nethemba kobana iSewula Afrika izakuwina iBhigiri yePhasi ngilokho engikukhumbulako namkha ngingekho kangako emidlalweni.

ISewula Afrika yabetha igondelo ingasimizuzu mingaki ithomile ukudlala nenarha yangaphandle ngiyikhohliwe ibizo layo ngombana ngangimncani khulu. Lokho kwenza bonyana thina simaSewula Afrika sithembe bonyana sizokukhamba nalo ibhigiri lephasi sizoliwina njengombana nemidlalo le yayidlalela lapha enarheni yekhethu.